Xa kuthethwa ngokonga, ukonga kwiindleko zokuya emsebenzini kwanokonga ixesha ngumbono omhle lowo. Kodwa ke ingxaki inye kukuba abaqhubi abazinanzi iibhayisekile nezithuthuthu apha endleleni. Ngoko ke, ukhuseleko xa kuziwa kukhuseleko kuba kubonakala ingumntu ozidelileyo, ozincamileyo othi abonakale ehamba ngezi bhayisekile nezi zithuthuthu phakathi kwezithuthi zibaleka kangaka zingananzanga kuthi bona bahamba ngantoni na, zingananzanga ukhuseleko lwabo.

Ukusebenzisa iprem uhamba ngesithuthi sikawonkewonke kukuzikhanda ebhontsini. Ngoba kaloku iprem le okokuqala, uyawuzibhaqa ngenye imini sele uyihlawulela kuba ihlalisa kakubi, ifuna indawo eyeyayo, ngaphaya koko ikrazula neempahla ezi zabantu nezakho ezi uzithengileyo. Ingumthwalo nje iprem iyodwa kunaxa uvele wazibelekela umntwana wakho wahamba waya edolophini okanye emsebenzini.

Kulo naliphi na ishishini kubalulekile ukuba abathengi baphathwe ngendlela efanelekileyo bazive beziinkosi. Ngoko ke, njengomnye wabaphathi bombutho wale ngeni ndingaqinisekisa into kokuba ngabana senza imiqathango ecacileyo apho bayothi abakhweli bakwazi ukuxhumana nathi kwingxakana abahlangabezana nazo ezindleleni kubaqhubi noothawutha bethu. Senze indlela yonxibelelwano kube lula ukufikelela kuthi nakwiiofisi zethu. Siqeqeshe othawutha nabaqhubi bethu ukuba bakwazi ukuthetha nokuphatha abantu ngendlela enika isidima.

Ukusebenza yenye yezinto enzima kuba kaloku imali le ngokuya uyifumana uya uyidinga nangakumbi. Ngoko ke, akakho umsebenzi onokhe athi imali ayifumanayo imanele okanye imfanele. Nabo ke abasebenzi boololiwe ngabasebenzi, noba baqhuba imigama emide okanye emifutshane kusini na.

Lo msebenzi wohlula amakhaya kuba kuqengqeleka iinyanga lowo ungumqhubi engekho phakathi kosapho, engekho ekhaya. Loo nto ke ithethe into kokuba ngabana uhlala endleleni, usoloko esendleleni okokoko angabi nalo ithuba nosapho lwakhe. Athi namhla ebuyile kube lolo suku okanye ezo ntsukwana zimbini aphinde aphathelele. Ngoko ke, ngumngeni into yokuba ngabana kwelixesha siphila kulo kubekho abantu abasahlulwa neentsapho zabo.

Abaqhubi ngabantu abanobubele. Kodwa ke ziyavela izimilo apha naphaya ziphutshuluke ngamaxesha athile. Bona ngabantu abakuthandayo ukukutyhudisa ngoko ke wakuphendula okanye wakukhwila emveni kokuba eso sityhudutyhudu singene phambi kwakho, baye bakhwine ngendlela engeyiyo. Kufumaniseke ke intoba ngabana siphuma naleyo into, silibale into kokuba ngabana besiphethene njani na phambilini phambi kokuba kubekho mkhweli uthile othe wanesigezo okanye wangevisisani naye.

Hayi, mfondini! Andingxamelanga ndawo mna kwaye ndiyayithanda le nto eyokuphila. Yehlisa isantya esi kuba kaloku andiphoswa xesha, andikho semva exesheni, ndililungiselele elam ixesha. Into yokuleqa kwakho ke abanye abantu mayingandichaphazeli. Ndicela ukufika ndikhuselekile kule ndawo ndiya kuyo.

Ukuma kweebhasi ngenxa yoqhankqalazo kuyabachana kakhulu abasebenzi kuba amaxesha ngamaxesha ufumanisa uba kuba abanye abasebenzi banamatikiti enyanga yonke, kungenjalo baneekontilaki abanazo neebhasi ezo. Kufumaniseke ngoku into yokuba xa zingahambiyo ibhasi kufanele baphinde babuyele epokothweni ukuze bafumane ndlela zimbi zokuphangela. Ingalinani ke ngoku nale mali, ingene ngamandla epokothweni. Isivise buhlungu ke thina singabasebenzi.